Inaka sisembatho esifitjhani esimbathwa ehloko.

Iphotho sisambatho sesiNdebele esenziwe ngomncamo.

Iphephethu sisambatho esimbathwa bomma kanye nabantazana esenziwe ngomncamo, esihlala edinini.

Ibhetjha sisambatho esimbathwa ngaphasi, sabobaba, esenziwe ngesikhumba senyamazana.

Isithimba sisambatho esimbathwa ngemuva, sabomma, esenziwe ngesikhumba senyamazana kanye nomncamo.

Itjorholo sisembatho esimbathwa bomma abathethweko, simbathwa ngaphambili begodu senziwe ngomncamo.

Iporiyana yembathwa bobaba. Bayifaka entanyeni, ilenge esifubeni, yenziwe ngesikhumba senyamazana.

Amapatlagwana ziinyathelo ezenziwe ngetayere ezimbathwa bobaba kanye nabomma.

Umtjhotjho ngilo ombathwa masokana nakabuya ukuyokuwela engomeni, ohlala epandla.

Ibhengela isinjana embathwa esandleni.

Amanambasikhambe matekana ambathwa bomma kanye nabantazinyana.

Amacici ziinsinjana ezincani ezifakwa eendlebeni zokukghabisa.

Ibherede sigqoko esithwalwa ehloko sabomma, kanengi nabaya emnyanyeni.

Idzila yisimbi embathwa entanyeni, bomma ebathethweko.

Amatshega yivunulo embathwa masokana nakabuya engomeni.

Iyerhana mncamo omude ombathwa bomma edinini.

Ingejana imbathwa bomma abathethweko, yenziwe ngomncamo.

Ingwani sigqoko esithwalwa ehloko nanoma ngubani.

Ikghororo yivunulo yoke, yomntazana othombileko.

Umlingakobe mncamo othwalwa bomma ehloko begodu mude, udlula eenyaweni.

Inyoka mncamo ombathwa ngumma owendileko. Umncamo loyo uhlala ngemuva begodu mude kwanga mlingakobe.

Inyoka imbathwa ngumakoti ngomnyanya wakhe.

Incagu sisembatho sabobaba esenziwe ngesikhumba senyamazana.

Isititirimba libhrugwana elincani elimbathwa masokana nababuyokuwela.

Iye, sikhona isithimba sabobaba, yeke kuvumelekile bona basimbathe.

Isiqobotjhelo yisinjana encani, ebopha ingubo bona ingawi.

Itjholo ingutjana encani embathwa emahlombe, imbathwa ngumma owendileko.

Icuba sisembatho esimbathwa bomma.

Irasu mncamo ombathwa entanyeni.

Isinanazelo kulokha umuntu nakatjho iimbongo zekhabo.

Isidonodono isinjana ebayivuthela nakuvumwako.

Ngwani sigqoko selanga esisithwala lokha nakutjhisa.

Ngungu ngileza esizibetha kanengi nakunomnyanya wezangoma.

Irhalani yingoma yesintu ekhambelana namasikopilo wabantu.

Abomma bavuma igwabo lokha nakunomnyanya wamasokana.

Abosotjherere babantu bembaji.

Ifengwana ngileya ebetjhwa bomma nabagida u-one.

Umrhwabha inyama eyomisiweko.

Umgade sithelo esihlaza ngaphandle, saba sarulana ngaphakathi.

Umrorho sithelo esihlaza esidliwa ngomratha.

Igqatjha mdoko namkha mratha omanzi.

Umratha sisidlo esenziwa ngepuphu, sidliwa nanyana ngisiphi isitjhebo.

Isiphila kusithelo esenza ipuphu.

Umntwana uyaphahlelwa, simbike ebazimini.

Umntwana uthiywa ngugogwakhe kanye nommakhe ibizo.

Inongwana ngile evela esibhonweni somntwana nakamncani.

Inongwana yomntwana ayigezwa, ukuze ikwazi ukoma, iwe.

Inongwana yomntwana nayiqeda ukuwa siyayigubhela.

Imbuzi ehlatjwa nakuqeda ukubelethwa umntwana ngeyomhlonyana.

Imbuzi ehlatjwa nakuqeda ukubelethwa umntwana ihlatjelwa esibayeni.

Umntwana ibizo lokuthoma, uthiywa ngugogo wakhe.

Indima edlalwa babantu abadala nakuqeda ukubelethwa umntwana kumhlambisa kanye nokumkhipha igwebu.

Abomma vane bathokoze ebazimini.

Kuqakathekile ukupha umntwana igama begodu kosele kube ligama elihle, elizomlandela, ebazombiza ngalo ilanga nelanga.

Umuntu osidisi akangeni emzini begodu akayi la kunabantu abanengi khona.

Umntwana kosele awise inongwana begodu ahlale iinyanga ezintathu ngendlini, ngaphambi kokubonana nabantu.

Ikaba sibhono esisemathunjini.

Umhlolokazi yindoda ethetheko, ebhujelwe mfazi.

Irhabi sisembatho esenziwe ngomncamo, esimbathwa bantazana bequde sivale ngaphambili.

Isikotjhi litjhila elinomuda oyaphasi naphezulu kanye novundlileko.

Umdzegana sisembatho esimbathwa litlawana. Itlawana mntazinyana onganaye umntwana namkha ongakabelethi.

Umnayilani litjhila namkha yisambatho esibizwa ngenayiloni.

Umgari sisembatho esenziwe ngomncamo, esimbathwa entanyeni.

Umadalanyana sisembatho, esimbathwa babantu abadala.

Umbhalo yingubo yamaNdebele, imbathwa masokana, imbathwe bantazana bequde, imbathwe bomma ebendileko.

Unokhethwabo sisambatho sangaphasi, esimbathwa bomma.

Umtshurhwana yingutjana embathwa bomma ngaphezulu.

Isihlohlo sipelejana esimbathwa bomma abawiseleko.

Umncwazi sigcoko sehloko, ungambhathwa nanyana ngubani.

Umkhala umbathwa masokana nakayokuwela, umbathwe nabomma nabawiseleko.

Unomahlonjana litjhidlana evane libekwe emahlombe, lokha umma nakendileko.

Unomatlawana umbathwa matlawana, abantazinyana abangakabi ukuba nabantwana.

Ivunulo yesintu iqakathekile, ngombana umuntu nakambethe ivunulo yakwabo, uyakghona ukumbona loya muntu bona mhlobo bani, liNdebele namkha ngomunye umhlobo na.

Isiko litjho bona yikambiso ejemdele ilandelwe, from ekukhuleni komntwana toti ekugcineni komuntu omdala.

Ivunulo enye nenye inesigaba sayo. Yami ivunulo engiyimbathako iyatjho bona, angikakendi namkha angikathathwa. Ivunulo embathwa matlwana iyatjho bona, loya muntu usese litlawana akanaye umntwana. Ivunulo embathwa bomma abathethweko namkha abobaba abathetheko, nayo iyazitjho iyaziveza bona loya muntu mhlobo bani. Ihlukile ineengaba neengaba zayo.

Ukudla okuthandwa khulu esikhethwini yijemu, yinyama yekomo, ziinredlo matjhatjhatjha.

Mina ngiliNdebele, ngikhuluma isiNdebele ekhaya.

Iye, abantu abavumako nanyana kungiliphi ilimi, baveza imvelaphi yabo ngokomvumo.

Awa zekolo, azidlali indima esikweni lekhethu.

Ngithanda umnyanya wamasokana, ngombana lapho inyama isuke iyinengi.

Lethu isiko lesiNdebele liyahlonitjhwa, lihlonitjhwa nangevunulo yayo. Kuyakhombisa bona ivunulo ethize imbathwa esigabeni esithize, asimane simbathe nanoma

Umntwana nakavela amncani simthiya ibizo, azokwazi ukuphila ngalo begodu azokwazi ukuba ngilo. Amabizo lawo jemdele kube mabizo ayinto ehle or anemiphumela emihle.

Isiko lethu lihlonipha woke umuntu, lihlonipha omncani, lihloniphe omdala, lihloniphe indlela yoke yekambiso yesiko lethu. Akukhethululi bona ngikuphi ekosela kungahlonipheki khulu, namkhana ngikuphi ekosela kuhlonipheke khulu. Kuhlonitjhwa yoke into emayelana nesiko lethu.

Abantu abadala basikhulisa kuhle ngekambiso yesiko.

Ziindatjana zomlandu wethu bona sivelaphi. Ziindatjana zevunulo yethu bona kufuze simbathe njani, iingaba neengaba esizokudlula kizo epilweni. Ziindatjana zokobana umuntu nasele aleleko kwenziwani lapho.

Ivunulo kanye nelimi lethu, ngilo elenza isiko lethu libonakale likhethekile.

Inaka, yivunulo embathwa bobaba emahlombe, yenziwe ngesikhumba.

Iphotho, yivunulo yabomma.

Iphephethu, yivunulo yabantazana bequde.

Ibhetjha, limbathwa msegwabo.

Isithimba, simbathwa lisokana, bobaba kanye namaqhegu.

Itjhorholo, imbathwa bobaba ehloko, bayithwala ehloko.

Iporiyana, imbathwa ngubaba owathathako, nasele sekaqedile nokungenisa abobaba.

Amapatlagwana, ziinyathelo ezivulekileko.

Umtjhotjho, uthwala bobaba ehloko, wenziwe ngeskhumba.

Ibhengela, yisinjana efakwa esandleni.

Amanambasikhambe, ziinyathelo ezivalekileko, ezifakwa bomma, zimatekana.

Amancina namkha amacici, ziinsinjana ezifakwa eendlebeni for ukghabisa.

Ibherede, sigqoko esithwalwa ehloko, sithwalwa bomma.

Idzila, yisimbi efakwa entanyeni, imbathwa bomma abathethweko.

Amatshega ambathwa bobaba.

Iyerhana limbathwa matlawana.

Ingejana, sisambatho esimbathwa baswegwabo.

Ingwani ngeyokuthwala ehloko.

Ikghororo, ziinrholwani zeenyaweni ezikhamba ngambili.

Umlingakobe, mncamo omude, ombathwa bomma nabawiseleko.

Inyoka, mncamo omude, ombathwa bomma bawumbatha uyangemuva.

Inyoka, imbathwa umakoti nakenda.

Incagu, yisembatho esimbathwa bobaba.

Isithithirimba imbathwa masokana, simbathwe bobaba, sibuye simbathwe namaqhegu.

Iye, kuvumelekile, bona abobaba bambathe isithimba.

Isiqobotjhelo, isinjana ehlanganisa ingubo emahlombe, bona ingawi.

Itjholo, ifakwa ehloko njengoswenyana.

Icuba, imbathwa bomma.

Iraso, imbathwa bentazana bequde namasokana, ngeminyanya yabo.

Irhabi, sisembatho esimbathwa bantazana, nabomma ngaphambili, senziwe ngomncamo.

Iskotjhi, litjhila elinemida eyaphasi, naphezulu, nevundlileko.

Umdzegana, umbathwa entanyeni, umbathwa bobaba abathetheko.

Umnayilani, litjhila lenayiloni.

Umgari, sisembatho sabobaba.

Umadalanyana, sisembatho esenziwe ngomncamo, esimbathwa bobaba.

Umbalo, yingubo yamaNdebele, kuhlekuhle yingubo yeskhethu.

Unokhethwabo okuvunulwa mumuntu othombileko, ubamude nawumntazana, kodwana wenda ubamfitjhani.

Umtshurhwana, yingubo embathwa bantazana nabathombileko, begodu imbathwe bomma, ebathethweko emahlombe.

Isihloho simbathwa bomma.

Umncwazi, yingwani embathwa ebusika.

Umkhala umbathwa bomma nabawiseleko, namkha nabathombisako, kuhlekuhle umkhala umbathwa bonomnyanya.

Unomahlonjana, yingutjana yeskhethu, namkha umbalo, ombathwa emahlombe, omfitjhani.

Unomatlawana, sisembatho esimbathwa matlawana, lapho ngikhuluma ngabantazinyana abancani.

Iqakatheke khulu ivunulo yesindebele, ngombana ikhamba ngeengaba, neengaba iyatjho bona wena uwela kisiphi isigaba.